Xana hi swihi swivangelo swa leswaku ku va na ku kokela endzhaku ka ku famba ka xihahampfhuka kumbe swihahampfhuka eka rivala ra .

Swi fanerile hikuva petiroli ya durha masiku lawa, hi yona mhaka va lava ku va tlakusela mali lembe na lembe.

Swi kahle swi lava va thola vatirhi lava va nga ta tirha ntirho lowu. Ku pfuna vana lava va xikolo ku kota ku va famba kahle tindlela leti va ya fika xikolweni.

Xana loko wo endla vutiolori hi xikanyakanya, kutani u fika kun'wana u wisa loko wa ha wisile u u yiveriwa xona, xana u nga endla yini? Ndzi nga fonela lava va tirhaka hi swona ku va va ta va ta ni pfuna ku xi kuma.

Ndzi nga fambela kule ni patu ro ku fambela timovha, ku va ndzi tshama ndzi hlayisekile. Nakona fanekele ndzi languta hala na hala ku va ndzi vona ku movha yi le ku teni kumbe njhani.

Ndzi nga hlawula My Boet hikuva hi yona yi nga ta ni veka laha ndzi yaka kona, nakona a ti ringani ti-price ta tona.

A nga n'wi xavela a thikithi yo khandziya bazi, a tlhela a n'wi nyika mali leyitsongo leyi a nga ta xava swo dya. Kumbe a n'wi xavela swo dya, a tlhela a n'wi xavela thikithi yo khandziya bazi.

Hi loyi mudyuhari u lava ku hlamuseriwa hi ku xava thikithi ra bazi hi inthanete, n'wi hlamusele. Ku xava thikithi hi inthanete a swi hluphangi, i nghena ka inthanete ya wena i search-a ku i i lava ku xava thikithi ra bazi. Swi ta humelela se i i kota ku xava, i kuma thikithi ra wena, u ya u ya ri download-a ka internet cafe.

Swi hlayisekile hikuva i famba kahle nakona ku va ku nga ri na timovha to tala navusiku. A va nge hlangani na swilo swo tala laha patwini.

Ndzi nga xava energy drink i ku va ndzi pfuna ku ni kota ku nga karhali ngopfu nakona ndzi nga khomi hi vurhongo.

Loko ko va ku ri na ti-robort mapatu lama hinkwawo hi koho tindlela ti nga hlayiseka hi xiswona .

Swo lava ku va na ma-security ku va tibazi ti hlayiseka.

Hi byeli hi bazi ra Luxy Coach ku ri njhani. U nga katsa na makhomelo ya vona eka tikhasimende ta vona swin'we na ku languteka ka bazi.

Gautrain hi yona leyi ndzi nga tsakela ku yi tirhisa loko ndzi huma riendzo ra mina ro leha. Hikuva ri kahle, u tshama kahle, u kota no etlela kahle, a wu khumbani na vanhu.

Ndzi titwa ndzi nyangatsekele ngopfu hikuva a thikithi leri a ndzi ri lava swa xihatla, kambe network ya mina a yi nga tirhi kahle.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva van'wana vanhu va suka emakaya va nga xavanga nchumu. Se swa pfuna ku va ku ri ni vanhu vo xavisa laha tibazi ti tshamaka kona, ku ze un'wana na un'wana a xava lexi a lavaka xona.

Swi fanerile hikuva mali leyi ya mudende a yi fanelanga ku va yi xava swilo swo fana na mathikithi, yi fanele va xava swo dya ku va va tshama va hlayisekile. Va kota no ya tliliniki va ya teka maphilisi ya vona va va right.

Xana hi yihi milawu yo famba ni nhundzu leyi u yi tivaka ya bazi naswona u vona onge yi kahle ke? A swi kahle ku famba ni nhundzu ya vanhu leyi yo ka u nga yi tivi ku yi huma kwini, i ya mani. Swi bihile swinene.

Hikuva vakhandziyi vo tala va va va jahele ku ya emintirhweni kambe bazi yi va yi tele. Hi yo mhaka vachayeri va khandziyisa vanhu vo tala eka tibazi ta vona.

U swi kotile ku chayela u ya xiticini xa maphorisa xa le kusuhi. Hlamusela maphorisa hi mhaka leyi na ndlela leyi va nga n'wi kumaka ha yona mutirhisi loyi wa.